Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di go tlhoka tiro, ka gore o ka fitlhelela o sa kgone go ka reka data ka gore tlhwatlhwa e kwa godimo.

Nna data e ke e dirisang ke reka forty nine ranta mo MoMo, e tsaya sebaka sa malatsi a le supa. Gore ke tlhophe yone ke bona e le botoka ka gore ke five gig motshegare five gig bosigo and e tsena inthanete kgotsa .

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgwedi e fitileng e kwa godimo thata, ke e dirisitse malatsi a le supa. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele gore data ka eo e tsena internet-e kapa ga e tsene internet-e a tsena fela mo di-App-ong tse di rileng, and-e o tshwanetse le go bona gore e tsaya matsatsi a makae le gore e ja bo kae.

Data e ka intumedisang ke di-gig di le ten kana di le twenty be ke e dirisa kgwedi yotlhe, ke ka rata e tsene ka di one kgwedi le kgwedi.

Nna go ya ka nna five gig e botoka ka gore ke e dirisang malatsi a le supa, mare ke seelo sa teng ba ka ten gig mme ya feleletsa e le kgwedi.

O simolola pele ka go link-a akhaonto ya gagwe ya banka ka MoMo, ga a sena go dira jalo o tseya tšhelete mo account-ong ya banka a isa mo MoMo a ba a kgona go reka data ya fourty nine ranta ya malatsi a le supa gore a kgone go bua le ba losika le ditsala.

Fa data ya ka e fedile pele ga nako go ya ka nna seo se tshwanetseng ke se dire go netefatsa gore data ya ka e dula e bolokelegile, ke gore ke tshwanetse gore ke phele ke timile data ga ke batla go tsena mo inthaneteng kana ona mafaratlhatlha ke tshuba data be ke tsena gore e dule e bolokegile.

Ke sa tlhole ke ya kwa lebenkeleng ka gonne ke tsenya tšhelete mo akhaontong ya ka ya banka, ke be ke kgona go reka ke e tsaya ke isa ko MoMo, MoMo ke be ke kgona go reka data ga e mpatla madi mo thoko.

Go na le nomoro tse ke di tobetsang ka tsenya tsa tsala ke kgona, mme go mo share-rela data a kgone go romela dikopo tsa tiro ka email ya gagwe.

Ke akanya gore dithulaganyo tsa data gonne tse di senang melawana kgotsa tsone tse di sa lekanyediwang, go ya go nna botoka gore data tsa rona di kgone go nna sebaka.

Ee, baithuti ba kgona go bona tshedimoso ya sengwe le sengwe tse ba di batlang mo megaleng.

Thekenoloji e e tshwanang le AI e ama dithuto tsa ditheo tse di kgolwane thata, ka gore baithuti gone jaanong ga ba sa tlhole ba bala ba dirisa technology e e tshwanang le AI gore e ba fe dikarabo.

Dilo tse nna ke bonang di ntsietsa mo nakong ya segompieno ya thekenoloji ke AI ga re sa kgona le go bala re tsaya dipotso fa re di bodiwa re tsena mo AI e re fa dikarabo.

Thekenoloji gore e gole ke bona go le go ntle, baithuti ba le bantsi ba tsaya botlhale jwa maitirelo teng mo thekenolojing.

Batho gantsi ba kgona go itirela dilo tse ba botlhale jwa maitirelo bo sa kgoneng go di dira, jaaka motho o kgona go itirela dilo a kgona go ikarabela mme botlhale bo sa kgone I don't know.

Botlhale jwa maitirelo ga bo tshwane le ba batho jwa batho, jwa batho o kgona go itirela selo ka nako ya gago e o e batlang ka nako e nngwe le e nngwe.